Mehato eo nka e nkang hore ke be rapolasi wa tee ya rooibos. Maqaloqalo nka qala ka ho ithuta hona ho lema tee ena ya rooibos. Ke tsebe na borapolasi ba sebetsa jwang, mme di lemiwa jwang tsona tee tsena tsa rooibos, ke ithute le nako ya kotulo mme ho tlweng moo ke ye ke lo jala yona tee ena ya rooibos.

Seo nka mmolellang sona ke hore, a ithute dilema tsena tse tshwarwang mobu tse kang difate kapa hona bojwang. Mme a leke ho qoba ho nosetsa metsi a mangata dijalong hobane seo se ka baka hore mobu o qetelletse o tlohile moo mo no ntse o le teng. Le diphoofolo tsa hae o tlo tlameha a di bakele sebaka moo di tla fulang teng ntle le dijalong tsa hae. Ka tsela eo, rapolasi o tla kgona hore mobu o dule sebakeng se le seng.

Tjhe, nna ka pono ya ka ha ke bone e ka, veini ke kgwebo eo nka e qalang kapo hona ho kena ho yona, hobane baka seo ke dulang ho sona mobu wa teng ha se mobu o loketseng ho jala ona morara kapo ho ba le yona polasi ena ya veini. Ke tlo sokola haholo mabapi le taba tse ka mobu, maemo a lehodimo le tse ding tse ngata, jwale ka tseo ha ke bone e ka kgwebo ena ya veini ke kgwebo eo nka e qalang.

Tjhe, thuto ha e ngata ka dilema tse nang le tjhefu, hobane hangata dilema tsena ha re di tsebe. Mme le nna ha ho motho eo nkile ka moutlwela ho thwe na o jele dilema tsena tse nang le tjhefu, kapo ena motho eo ke mo tsebang. Empa tsona dilema tse nang le tjhefu ho di tseba ra di tseba hobane re a bala mona ka tsona internet-eng, empa ha ke so di bone ka mahlo.

E ka ba molemo wa ho lema ha ona le serapa se senyane ke eng? Molemo wa hore o leme ha ona le serapa se senyane ke hore o ithute le ho itlwaetsa ho lema, ho etsetsa le mohlang o se ona le serapa se seholo ebe o so tlwaetse hore o lema jwang le dijalo tsa hao tse o etsetsang tjhelete ke tsefe.

Se etsang basebetsi ba mapolasing ba bonale ba ntse ba sa phela hantle, ba ntse ba hlotsa hlotsa, ba fokotse ke maemo a ho phela a seng hantle le maemo a mesebetsi a seng hantle. Kgatello ya ditokelo tsa bona mesebetsing.

Ke hore, ha o lema, o leme mefuta e fapaneng ya meroho ho tsamaisa ka di-season tsa selemo tse fapaneng.

Mpa ya ka e tlalana moya. Mpa ya ka e tlalana moya ha ke ikutlwe hantle.

Ditlama di na le molemo wa phepo le wa ho phekola. Nna ke nwele lekgala.

Ha re ka kgothaletsa batjha, re ba rute molemo wa temo, le bohlokwa ba hore re ithute ho lema re le batjha. Re ba bontshe ka mokgoo borapolasi bo tswelang setjhaba sa rona molemo ka teng, ke yona tsela eo re ka ba kgothalletsang.

Dijo tse kgonang ho bolokwa ka ho hatsetswa haholo tse ding, ho fapana le nama ya kgoho, ke dikgurunte.

E ka ba ho na le moo nka la etsang batho teng hore ba tla fumana ditholwana? E, ditholwana di teng empa e ba tla ha o tseba hore o tlameha o nke tse jwang ho ba ditholwana tsa hlatheng ha se kaofela tse loketseng hore motho a ka dija.

Hobane poone e hatseditsweng e tla e phehiwe ebile e na le tswekere, ha e tshwane le eo e tswang masimong.

Ho lema ke ntho e bohlokwa haholo hobane, ha o lema o etsa dijo for setjhaba hape o etsa le mesebetsi for setjhaba se o phelang ho sona. Nthwena e tla mo tswela molemo ha nako e ntse e tsamaya hobane le ena hosasa e tla be le rapolasi a moholo, a rekisetsang dishopo tse kgolo tse kang bo Shoprite. Checkers le Pick n Pay dikgurunte.

Kgalekgale borapolasi ba ne ba boloka ditlaleho ka ho ngola fatshe, empa jwale ditsela di di ngata tsa ho boloka ditlaleho ntle le ho ngola fatshe. Ke tse kang di-smartphone le di-Whatsapp.

Dinako, tse nepahetseng tsa ho lema meroho ena. Ke maqalo a mariya, e tlare ha e re hlabula o bo kotula ka nako ya kotulo.

Phofo ya poone, e etswa ka ho sila poone, ho silwa poone ena e jalwang mo ba e silwe ba e silwe, ebile o ka pheha papa ka yona nthwena e re bitsang ka hore ke papa.

Tlhapi ya hake e tlwaelehile haholo ebile e fumaneha bonolo. Empa ditsela di ngata tseo tlhapi ena e ka o etsetsang tjhelete. Tlhapi ena o ka e omisa, wa etsa dihwapa, wa rekisa tsona o rekise ntho e bitswang ka hore ke snoek, snoek fish hape o ka e baka tlhapi ena wa e rekisa oe bakile or oe hadikile.

Batswadi ke le bitsitse mona, ho tla le tsebisa ka leeto la ho ya polasing. Leeto lena le tlo re tswela molemo hore re rutweng ho hlokomela mobu ya rona, ho ithuta ka dijalo, ho ba le dilema jareteng tsa rona, re be le dijalo re se hloke dijo.

Basebetsi ba polasi ya ka, ke kopang le nginele matsoho metsing. Ke a tseba hore tjhelete ena e re sebeletsang mona e nyane, empa re lokela ho sebedisana mmoho ntle le hore ke fokotse ba bang ba lona mesebetsing. Ke tla kopa hore ke le patale ka dilengwa, ba bang ba lona ba leke ho ithekisetsa tsona ka tsela eo, le tla kgona hore le robale le jele.

E ka ba motho o mong le o mong a ka ba le naha ya hae, a ka kgona ho lema, ho fepa lelapa la hae. Bone ba ka ba teng, batho ba ka kgonang ho lema ba fepe malapa a bona, empa ha ke nahane ke batho kaofela ba tla kgona ho lema hobane ha se rona kaofela re nang le tsebo, kapa lona letsoho la ho lema, le tlhokomelo le mamello ya ho lema.

Lehodimo polasing ya hao, ke ntho e tlamehileng we behile leihlo ka mehla. Hobane ha o sa etse jwalo, ha hona motho a tla o thusa ka seo ene o tla senyehelwa jwalo ka ha o hloka thuso ka seo, o kanna wa batlisisa mona di-smartphone-ng, app-eng tse tsa di-weather updates.